Kwidolophu endihlala kuyo urhulumente iinzame azenzileyo uthe wafaka indawo yokuhamba abahambi ngeenyawo apha ecaleni kwendlela yeemoto, ze wafaka neentsimbana ezahlula indlela yeemoto nendlela yabantu ukuze nabo abantu bazive bekhuselekile kwaye bekwazi ukuhamba besiya emisebenzini yabo njengoba bekuluhlu lwabantu abangenazo iimoto.

Eyona nto ndiyithandayo ngalo msebenzi wam kukuba ndifumana ithuba lokuba ndihambe lonke ilizwe eli laseMzantsi Afrika. Ngoba ke ndiyakuthanda nokutyelela ezinye iindawo ndifunde kwaye ndifumane nethuba lokuba ndikwazi ukungena kwiindawo zonke zalapha eMzantsi Afrika ndifunda nangeenkcubeko zabantu ezahlukahlukeneyo. Kwezi ndawo ndihamba kuzo ke ndidibana nabantu abohlukahlukaneyo, ngelinye ixesha kwahluke nditsho nokubetha kolwimi olu kodwa ke kuba yinto entle kwaye yinto efundisayo yokuba masifunde nezinye iilwimi zalapha eMzantsi Afrika.

Inyathelo endinolithatha ndingayixela kwiRoad Traffic Management Corporation ukuze ingabi nako ukuphinda yenze esi senzo isenzayo. Kukanti kaloku kumele ngabe xa inomthwalo onzima isukele ezinye iimoto ecaleni zibe nako ukudlula. Xa ingenzi oko isenza kwaye isophula umthetho wendlela ndililungelo lokubana ndithathe inombolo eyaziwa ngayo kwinamba pleyiti ndiyazise iRoad Traffic Management Corporation ngesi sehlo kwaye ize yohlwaywe ikwazi ukuba akukho mthethweni oko ikwenzayo.

Iingenelo zokusebenzisa inqwelomoya xa ndisiya kwindawo ekude yenza lula zonke izinto ngoba ke ndifika msinyane kuloo ndawo ndizawube ndisiya kuyo enokubeni ndinokuthi ndichithe iiyure ngeeyure ndibe ndihamba ngebhasi mhlawumbi ezawube ithothoza ijikajika ezindaweni. Kukanti ke ngenqwelomoya ngundithathe undibeke, nguphinzi nje wexesha ndibe sendifikile kuloo ndawo ndinqwenela uya kuyo.

Unobangela wezi emfazwe kukuba okanye kukuthathelwa iindawo abanye oonoteksi abalayisha kuzo. Loo nto ke iye ibangele uqhushululu ngoba oonoteksi baye babange okanye baphikisane ngento yoba kulayisha bona phaa akufanelanga abanye balayishe kuloo ndawo leyo. Loo nto leyo iye ibangele uqhushululu kuphethe sekuchaphazeleka nabakhweli ke ngoku kuloo nto yabo. Kukanti ke bebenoyisombulula nje ngendlela elula yokuba kuthethiswane kwaye kwaziwe ukuba iiteksi ezithile azifuneki kuloo ndawo leyo okanye kuloo ndlela.

Ukuba ndinayo imali yokumbhatalela ndingambhatalela. Kodwa ke ukubana naye uyayiphika loo nto leyo kwaye akazibonakalisi kuzisola ndingathi leyo mali besiyidlulisile njengoba besibhatala ehleli ecaleni kwam mayibuye umntu abambe imali yakhe esandleni ze kuzocaca lo ungenamali ungabhatelanga. Ngoba ke imali xa idlulisiwe kubhatalwa kubhatalwa ngokwee-seats. Njengoba ezawube ehleli ecaleni kwam ndizawube ndimbonile ukuba akabhatelanga kwaye ke kuzomele echazile ukuba kutheni na nje engabhatali kwaye ethula engatsho noba kwenzeka ntoni.